Ku na vupfhumba bya le ntangheni wa xiharhi xikombiso Kruger National Park un'wani swin'wani i vupfhumba bya tindhawu leti kumeka ku ri na mati xikombiso i ti waterfall leti va ti kha ti kumeka etindhawini to fana na le Mpumalanga xin'wani i timhaka ta ntumbuluko lowu u nga kona laha etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga ku fana xikombiso ti natural reserves leti nga kona ku fana na kwala Limpopo na le Mpumalanga.

ku na lava va nonohaka kambe ku tlhela ku va na lava va nga nonohiku hi leswi ndzi pfumelaka swona ndzi nge ali ndzi nge pfumeli hikuva loko ho languta ku na ma driver ya ya ya ya mathekisi lawa ma endlaka leswaku loko hi ri patwini hi titwa hi nga hlayisekanga kambe ku tlhela ku va na lava va endlaka leswaku hi tikuma hi hlayisekile hikuva va swi tiva leswaku vahlayiseki bya vakhandziyi byi na nkoka eka vona.

Lexi xi fanelaku ku va kona xo sungula i tindhawu to hlayiseka leti hi nga kotaka ku yimela mabazi lawa eka tona xin'wani i ku endla leswaku ku va na mapatu lama ma nga ta va ma hlayisekile ku fana na swi kotiri loko ku ri a ku na xikotiri ka mapatu ma kona ma fanekele ma khurheliwa leswaku mabazi ma va ma kha ma famba ndhawu leyi vaku yi hlayisekile yi tlhela yi va yi basile.

Riendzo ra mina ro leha leri ni nga tshama ni ri teka a ndzi suka eLimpopo ndzi ya eGauteng laha a ndzi famba hi bazi ndzi sukile ekaya nampundzu hi voma seven ndzi ya fika laha a ndzi ya kona hi voma two nahlikani ndzi fikile ndzi hlayisekile swinene ndzi fambile kahle a ku vangi na tikinga a ku va ngi na leswi swi nga humelela swo biha ndzi fambile kahle ndzi kota ku ze ndzi ya fika laha ndzi yaka kona.

swin'wana swa swiphiqo leswi vanhu va hlanganaka na swona i machayelelo ya vusopfa hi vachayeri va mabazi lava va kumekaku va kha va famba hi wona swin'wana swa swiphiqo i ku tshama nkarhi wo leha xikombiso loko u ri karhi u kha u suka eJoni u ya eKapavuxa u kumeka u ri karhi u famba tiawara leti ringanaku eighteen leswi ku va ku ku ri nkarhi wo leha munhu a ri karhi a ri endleleni.

Ndzi nga tsakela leswaku a va na na mina hikuva leswiwani swi ta endla leswaku muchayeri a nga khudzaheli loko a ri ku endleleni xin'wani xi ta endla leswaku na riendzo ra hina hi nga ri twi hikuva hi ta va hi ri busy hi mabulo ku tlurisa loko hi va hi miyelini leswi nga endlaku na riendzo ri kumeka ri kha ri leha swinene.

Hi ku ya hi mavonelo ya mina ndzi pfuna leswaku rivilo ra xitimela a ri hundzi eka sixty kilometres per hour hi leswi ndzi pfumelaka ku ku nga va ku ri swo swilo swin'wana leswi endlaka leswaku xitimela xi kumeka xi kho xi hlwela loko hi xihi ringanisa na mabazi.

Swin'wana swa swiphiqo i ku tekeriwa tinhundzu ta vona hi swigevenga kumbe vanhu lava va kumekaka va kha va ya a renkeni ya mathekisi ku ya tekela vanhu swa vona swin'wani i ku kala ka mathekisi wa nampundzu hikuva vanhu vo tala va va kha va ya emitirhweni se leswi swi endla leswaku va hlangana na swiphiqo swo pfumaleka ka mathekisi tanihileswi vanhu vo tala va va ka va kha va ya emitirhweni.

Leswi swi endliwa hi ku vanhu vo tala tala va va va kha va ya ku xaveni ka swilo swo hambanahambana van'wani va va kha va ya ku xaveni ka ti-grocer-za van'wani va va kha va kuxaveni ka swombala swa vana van'wani va va kha va endzela tindhawu to hungasela eka tona ende vanhu lava vanhu hinkwavo va kha va tirhisa mabazi so leswi swi endla leswaku tibazi ti kumeka ti tele ngopfu hi minkarhi leyiwani.

Lesw swi endlaka timhangu ta mabazi emaghondzweni i machayelelo ya vusopfa i ma driver ya mabazi.

Hi ku endla leswaku ndzi nga yimi ekusuhani na nyangwa wa xitimela xin'wani i ku loko ndzi yimile ndzi fanerile ku va ndzi khomelela xilo xo yima lexi xi va ku xi va xi ri kona ni fanekele ku yima eka tindhawu leti va ku ti endleriwaku ku yima vanhu hikuva ku na tindhawu leti va ku ti endleriwaku ku yima vanhu loko munhu a ri exitimeleni.

Ndzi fanele ndzi endla leswaku swilo hinkwaswo leswi ndzi va ku ndzi khomile ndzi swi khoma hi ndlela leyi yi nga ta endla leswaku na hambi munhu un'wani o ta a lava ku ni vhungela swona swi nga kotekali ndzi tlhela ndzi endla leswaku a ndzi yimi ndzi manyana ngopfu na vanhu van'wana hikuva loko ho va hi manyanini swi olova ngopfu leswaku munhu a nga fika a ndzi tekela swilo swa mina ndzi nga swi voni.

Ya na nkoka hikuva ku na tindhawu leti ku va ku ku ri ndhawu leyi ku va ku ku ri ndhawu ya mukhukhulo kumbe ku ri ndhawu leyi ku va ku ku ri eminambyeni ku fambaku mati se tindhawu ta tano ku fanele ku va ku ri na ma-bridge leswaku timovha na matiraka swi kota ku hindza kahle swi nga za ngi swi ve na nkingha hikuva loko ko va ku nga ri na mabiloho swi nga tikuma swi khukhuliwile hi mati.

Ina ndzi ta n'wi pfuna hikuva a nga swi koti mara lexi ndzi nga ta xi endla i ku ndzi ta xava ndzi ri karhi ndzi n'wi kombisa leswaku swi endlisiwa ku yini na leswaku loko mina ndzo va ndzi nga ri kona eka siku rero a ri karhi alava ku xava a kota ku xava hi yexe.

Yi fanele yi va yi ri ndhawu leyi va ku yi basile yi fanele yi va yi ri ndhawu leyi nga na ndzhuti leswaku loko ko va ku ri karhi ku na mpfula kumbe ri karhi ri hisa swinene munhu a kota ku yima eka ndzhuti waloyo kumbe eka ndhawu yaleyo yo hlayiseka.

I makhadi lawa va va ma tirhisiwaku hi vakhandziyi xikombiso vakhandziyi lava ku va kumeka va ri karhi va tirhisa bazi siku na siku va tirhisa makhadi lamawani laha va va ku va ri karhi va fika va chela mali yo karhi eka khadi leriwana ra vona leswaku loko va ya ku khandziyeni va fika va va ya va ya va ya va tap-a eka muchini lowu ku hakeliwaku ka wona va nga zangi va humesa mali.

Mi ta ya exitichini xa mabazi laha mi nga ta fika mi kuma muchini lowu nga ta va wu ri kona hikwalaho mi ta teka khadi ra n'wina mi ri hoxa eka michini endzhaku ka sweswo mi ta teka mali leyi mi nga ta va mi yi khomile mi yi chele eka muchini a ndzhaka sweswo mi ta va mi hetini hi ku chela mali eka khadi ra n'wina endzhaku ka loko mi chele mali eka khadi ra n'wina hi nga kota ku tirhisa khadi le ra n'wina ra vutlhari ku ya mi ya khandziya bazi leriwani leri mi lavaku ku khandziya rona.

Ndzi ta xava thikithi ra bazi hi inthanete hikuva ma kumeka ne le ka inthanete mathikithi lamawani a swo boha ngopfu leswaku munhu a ya a ya fola layeni yo leha endzhaka loko ndzi xavini ndzi ta va hlamusela leswaku bazi leri va va ku va karhi va famba hi rona ri ta va ri ri karhi ri yima eka tindhawu to hambanahambana ku kondza ri ya fika eJohannesburg.

ndzi vona swi nga hlayisekangi ndzi pfumela leswaku loko munhu a endzela tiko rin'wani u fanele ku tirhisa swa vutleketli swo fana na ti-Bolt na ti-Uber tanihileswi a va ku a nga ri ku na vutivi byo fika kwalano hi tiko rero no a nga kota ku dirayivha kahle ka tiko rero ndzi pfumela leswaku i nga tirhisa swo fana na ti-Bolt na ti-Uber leswaku a tikuma a ri karhi a hlayisekini na leswaku a a a kumeka a ri karhi a tiphina hi ku endzela tiko rero.

Swi swi lavekela leswaku hi kota ku olola mimirhi ya hina hikuva u nge koti ku famba mpfhuka wo leha u tshamini u nga tiololi xikombiso u nge suki eJohannesburg u ya eCape Town u nga wisanga sweswo swi nga endla leswaku u va na vuvabyi bya miri kumbe marhambu tanihileswi u nga ta va u nga ti ololangi ku kondza u ya fika kambe swi pfuna hi ku hi va hi ri karhi hi kota ku ti olola no kota ku ku ku ku chika hi ya etindlwini letitsongo hi ya tipfuna no kota ku xava swakudya swo karhi leswi hi nga ta swi dya loko hi karhi hi famba kwala ndleleni hikuva riendzo ri va ri lehile.

Swi na nkoka hikuva swi endla leswaku hi va hi ri karhi hi swi tiva leswaku bazi leriwani ri ya yima eka xitichi xihi na xihi hikuva ri nge koti ku va ri famba ri kha ri yima ku kondza ri ya fika laha ri ya ku kona a ri kha kun'wani na kun'wani kambe ri fanekele ri va na tindhawu leti ku va ku ri switichi laha ri nga ta va ri karhi ri yima kona ri teka vanhu kona ku tlulisa ku ri va ri ri karhi ri yima kun'wani na kun'wani.

Ndzi leyinene hikuva loko a yi ri ndlela leyinene loko ku ri va tlakusa ntsengo hikuva yi ya va chicha loko na yona yi chikanaka na ndlela leyi ndzi vona ku va va endla.

Ku fanele ku va ku yi va ku hikuva vo mindzwalo yo va yi tele ngopfu yi ta ku yehli yi ri karhi va eka un'wani yi na ma .

Mfumo lowu nga ri le ku ngetela wheelchair eka swi leswi vurhangeri lebyi nga a hi vurhangeri ku byi kahle lebyi hi nga byi themendhelaku ka ntirho wa byona hi ndlela.

Lowu tsakisaku loko ri karhi u tirhela ta ku vona matiko ende wa vona mahala.

U hi muholo wu ri u kumeka u yi lavaku to hambanahambanahambanahambana leswi u u teka loko u hola.

Masiku byi va kona hi ku landzelela milawu yi ri kona ya ndlela va kumeka va ri karhi .

Ina ma ku ri ya na ma sukelaku hi half past five, half past six, past eight, half past ku sukisela hi nkarhi wa .

E-e ndzi hikuva swa ku vanhu lavakulu leswi va endlaka ta ku jampa hi yi nga vana pfumela leswaku va nge koti ku vona ku fana na leswi lavakulu va nga swi .

Loko bazi ku ya i to laha mi nga ta hundred thikithi ra n'wina thikithi ri kumeka ku kumbe eka swo fana na vo Spar na .

Ndzi leswaku lo taku ka ndzi ya xava laha hi swakudya swo na leswaku mi nga sali mi tanihileswi ndzi pake eka yona hikuva ku sungula ndzi va ndzi va swa yi kumeka yi ri laha ende fanaka leswaku a leswaku.

Ndlela leyinene rickshaw kumbe i ku va ni byi le .

leswaku a swi hikuva hinkwaswo swa .

Vanhu va Thabo kambe u vuyela ehansi a va nxavo lowu wa.

Hambanahambana ti-price ta mintsengo yo hambana hambileswi swi nga ni.

Ndzi pfumela ku va swi ta loko ndzi ri a ndzi langutangi hinkwawo ku ku kamba leswa se swi leswaku ndzi nga kota ku.

Ndzi ti kuma hi bazi kumbe hi mathekisi se koti ku yeleyo.

wakwe swo swa if va tirhe xilo swi fa njhani .

Bye le matini byi ku tlula bya le patwini, bya le matini leyi famba hindlela bya le patwini kambe mina a ndzi ta bya le matini hi ku matini kumeka yi fika yi .

Switimela swi kota ku fambisa malahla kumbe tigolidi kumbe ti-diamond leti va ku ti ri karhati ti kumiwile eka mayini walowo swi ri karhi swi tirhisa ti-railway path ku ya eka tindhawu leti faneleke.

I swilo swo fana na timovha i swilo swo fana na swakudya swin'wana swa swakudya na swilo swo fana na ti-cargo.

Ndzi pfumela leswaku u nga tirhisiwa mimovha leyi va ka yi ri karhi yi tirhisa gezi hikuva mimovha leyi tirhisaka gezi a yi tirhisi swilo swo fana na ti-petrol leswi swi lavaka leswaku swi hisiwa loko movha a ri karhi u ri ku fambeni then swi humesa moya wo thyaka.

Swi endla leswaku swi va olovela ku fika laha va va ri karhi va ya kona kuxaviseni kona hikuva mabazi ma ma kumeka ma ri kona minkarhi yo tala ende swi tlhela swi endla leswaku va kumeka va chipeliwini ku tikuma va fikini la va ri ku va ri va ri karhi va ya xavisa kona.